Go ka diragala eng ka batho ba ba dibaesekele go ya kwa tirong fa pula e na, goreng go le boima go kgweetsa baesekele fa pula e na? Gobane baesekele ga e na , fa pula e na, o tlo fitlha tirong o le metsi ebile o ka fitlhelela o tsena ke malwetse a a rileng ka lebaka la go utlwa botsididi.

Fa o nka leeto le le telele ke eng ntho e botlhoko e o tshwanetseng go e pakela? Tlhalosa ka botlalo e seng boripana. O tshwanetse go ipakela mofago, dijo le dino le diaparo tse di maleba ka mo o sa itse gore go tlile go ba tsididi mo tseleng kgotsa nnyaa. Tshwanetse go ipakela diaparo tse mofutho, diaparo tse ka o letlelelang ge e le gore tlo ba go fisa mo tseleng.

Melemo le mathata a batho ba kopanang le ona ga ba ithutela go kgweetsa, go dirisa dikoloi, ke ge ba ithuta ka dikoloi tse ba di adimileng gore ba tle ba kgweetse ba ithute mo go tsona. E be go ba le kotsi ya gore motho e be a thula sengwe kapa a dirisa koloi ka mokgwa o e seng one, koloi ya ya tla e senyegile sengwenyana, e ba a iphitlhela a le mathateng a e seng kana ka selo mo ne a tshwanetse a ithute, yena o tsene mathateng.

Nna ga ke ipatle go ipona ke palame sefofane. Go pagama sefofane ga e senki ebile e be le toro ya me, ke tshaba sefofane lobaibai, ga ke batle go ipona ke palame sefofane. Lebaka la gore goreng ke tshaba sefofane ke gore ke motho yo o siang, nka se kgone go ba mo lefaufaung lobaka lo lo leele ke a sia, ke feroga dibete kgapetsa-kgapetsa so go palama sefofane ga ke ipone foo, ke tshaba sefofane lobaibai.

Dibese ga di tsamaye mo ditseleng, ga di tsamaye mo metseng yotlhe. Dibese di tsamaya, di fiwa tsela e mo tshwanetseng di tsamaye teng, ga di tsamaye mo metseng mole le mole, goreng dibese di sa tsamaye metse le metse go tshwana le ditekesi? Ke gore dibese di tsamaya ka nako, dibese ga di tlhoke gore batho ba tlale gore di tle di kgone di tsamaye, di tsamaya ka batho gore go nametse batho ba babedi, ge e le nako ya bese gore e tlogetse mo ka ura ya bobedi e tlile go tloga ka ura ya bobedi e go ise lefelong le le tshwanetseng, ga e tlhoke gore e tle e tlale. Ke ka moo e sa tsamaye mafelong a mangwe, e tsamaya mafelong a mangwe gore e tsamaya mo e botsiwang teng e tsamaya le ka nako e e rileng.